Nnyaa, a go moraba gore a ka siama, gonne bolwetsi jwa tlhaloganyo ke bo eleng gore motho o belegwe a na le bona.

Ke akanya gore fa batho e le babedi ba utlwana ka selo se le sengwe, go ka sebe le dirulaganyo, gonne tla be ba batla selo se le sengwe ba le babedi.

Ke ne ka amogela seemo se ke leng mo go sone, ka emela fa go ka kgona go thusiwa ka nako ya me.

E kgona go dira ditiro di le dintsi ka nako e le nngwe gore batho botlhe ba kgone go ka kry-a thuso ka nako.

Ee, e kile ka bona seo, se ne sa nroba maikutlo, gonne e ne e le motho wa kwa gaabo. Fa o ne o mobotsa gore a sa dira jalo, o ne a tla go fetola tsela e e sa siamang.

Ee, gonne di na le dikalafi tse di siameng tsa go kwa dikgweng.

Ke ditleliniki le dipetlele kwa fa o ka kgonang go kry-a kalafi e tlhomameng ya malwetsi a no.

Ba ka dirisana ka tsela ya gore botlhe ba fane nako ya go itse tsela ya gore o mongwe o dira jang, ka foo ba tla kgona go tlhaloganya gore tirisanommogo ya bone e tlo kena fa kae le kae.

Ke malwetse a a bana a tshwanang le phuana. Fa ngwana a belegwa, gontsi batsadi ba mo isa kwa ngakeng ya setso.

Ke diokobadi jaaka di-ARV, ke tsone tse di thusang gore bolwetsi bono bo kgone go ka o ka badiwa sentle, ka tsela e e nepagetseng.

Gonne ba ka kgona go ka siama mo mebeleng fa ba itshwere sentle, ba itlhokometse ka tsela e e nepagetseng. Malwetsi ano a ka kgona go thusana le masole a mmele gore bo fenye bolwetse.

Ee gonne ka foo o ka kgona go ba le maatla a gore bolwetsi bo bo go fitlhetseng kapa bo bo tshwereng bo ka se dire ka maatla, bo dira sentle, wa kgona go fola sentle ka nako e e siameng, ka foo motho o a thaba.

Selo sengwe se ke se itseng ka bolwetsi bono ke gore bolwetsi bono go le gontsi bo fitlhela motho yo a na leng mafatlha a a sa tiang, ka foo o fitlhela ke bolwetse bono ba TB mme o fitlhelwa a gotlhola ka tsela e e sa siamang.

E ka thusa batho gore ba kgone go tia mo mebileng ya bone ka tsela e e siameng.

Go ka kgona go tlhakantshiwa didiriswa tse di farologaneng gore batho ba kgone go fitlhela thuso.

Go le gontsi, o ka fitlhela balwetse e le bantsi, mme ba lwala ka le bontsi. Ka foo, kwa go senang badiri ba go dira, balwetse ba re fitlhela mathata a le mantsi tota, gonne tlebe ba sa itekanela sentle. Ka foo ba tlhoka thuso, mme thuso tlebe e le e nnyane ka nako eo.

E kgona go thusa lelapa la motho yo a golang madi ana a phenšene, gore a kgone go tlhokomela lelapa la gagwe le ba a ba ratang.

O ka fitlhela ba mo isitse kwa maokelong kgotsa magaeng a batsofe, gore batsofe ba kgone go tlhokomediwa ka nako yotlhe.

O ka fitlhela batsofe ba sa fitlhele thuso ka nako, ka foo o tla fitlhela malwetse e le a mantsi tota batho ba sa siama, ka foo o fitlhela dipolai tsa batho mo setšhabeng.

O tshwanetse go ka o dirisa dithiba pelegi kapa dithiba malwetsi, dikgotlhopo gore a seke a lwatsa mosadi, kapa ena le mosadi ba ka nwa di-ARV gore ba fitlhele tlhokomelo e e tshwanetseng ba seke ba fetelela pele.

Go thusa thata, gonne fa molwetsi a lwala thata, di-ambulance ke tsona tse di tsenang kgatlhanong, di thusa sepetlele go re ba kgone go fodisa motho yono ka bonako.

Nnyaa, botlhe tlamehile ba dirise e le nngwe, e e bidiwang ARV, ga ba batla bana tlamehile ba ye kwa tleliniking ba thibe pelegi ene.

Ke itse thibapelegi ya go tlhabiwa, ke ka foo basadi kapa banna ba e dirisa fa ba robalana mmogo, kgotlhopho, ke tseba yone.

Nnyaa, ga ke ba tsebe mara batho ba ba tshegang batho ba ba nang le bolwetse bo, nka rata go botsa gore a go monate go fitlhelwa wena o na le bolwetsi bono, gonne go utlwisa botlhoko fa motho a tshegiwa ke bolwetsi bo a sa ikgethela bone.

Le tlhompho le tlhokomelo e re e bontshang batho ba ba tsofe mo setšhabeng sa rona.

Go amogela le go se fele pelo, ka foo nka kgona go lwantsha bolwetsi bono le go itlhokomela sentle.

Gonne kwa teng o ka kgona go dirisa kwa ditleliniking tsa poraefete, o a kgona go fitlhela thuso e nepagetseng ka nako.

Motse kapa kgwebo e nngwe le nngwe e nne le selo se ba se kgotlhang fa go na le molelo, ka foo, ba kwa go timeng ga molelo ba ka kgona go itse lefelo le o na leng molelo ba fitlha ka pele go ka thusa le go tima.

Ke nagana gore se se dirang gore bana ba ime ke go se dirise dithibapelegi, kapa go se itshireletse fa ba dira dilo tsa thobalano.

Go na le kotsi go bidiwa ambulance, gonne ambulance ke yone e e na leng didiriswa tsotlhe tsa go ka thusa motho yo a leng mo kotsing. Koloi yone, ga e na didiriswa kapa dilo tse ba ka di dirisang go ka kgona go thusa motho jaaka ambulance.